mapodisi a tsela ga a go emisa ke setse ke lemogile gore malatsi a kajeno bo rra ditekesi bone ga ba emisa ke ba mapodisi a tsela, motho wa teng o tsaya madi a ba a a tshwara a be a baya license mo godimo ga one. Ga a fitlha mo ntateng ona wa lepodisi o mo naya license le madi ao goriana ntate o o lebelela license, o wa lepodisi o lebelela license, ga a lebelele sepe o lebeletse gore a tsenye madi o mo phatlheng. o lebelela laesense ga nnyane ga a fetsa o raya ola a re o ka nnetse wa tsamaya. Ke ka moo e le goreng nna ga ke sa tlhole ke na le tshepo e ntsi thata mo mapodiseng a tsela ka gore ke ba bone gore aowa ga ba na tirisanommogo.

Ka gore bontsi ba rona ga re tshele re apere diaparo tse di bonagalang ka mmala tse ditshweu, tse di serolwana tse di ntseng jalo le jalo. Re apara mebala-bala e le mentsi, jaanong mo bosigong nako tse dingwe ga re bonagale sentle e be e nna gone mo dikotsi tseo tsa tsela di diragalang mo teng. O fitlhele serori se thutse motho yo a dirisang baesekele kana motho yo e leng gore o tsamaya ka dinao.

Dilo tse di ntseng jalo di ka thusega ga go ka dirisiwa selo se se bidiwang ka gore e kgona go bala, ga e se bollo jwa mmele wa motho a leng ka mo gare ga serori go tshwana le bao ba ba utsiweng ko dinageng tse dingwe ba tlisiwe ka kwano gore ba kgone gore ba dire mo mabenkeleng mo motseng ke dilo tse e leng gore mafaratlhatlha e ka thusa ka dilo tse di ntseng jalo.

Sa ntlha nka fokotsa metsi mo mmeleng, nka fokotsa go nwa metsi ka gore ke etse tlhoko gore se se dirang gore batho ba go ele tlhoko gore o etsang go nna ntse o tswa mo beseng o a go ntsha metsi ka gore metsi ga a nne thata mo mmeleng wa motho a batla gore a tsene a tswe. So ka jalo nka dira jaana, nka fokotsa go nwa metsi, ka tsaya dijo tse e leng gore di tla nthusa gore ke tshware metsi a a leng mo mmeleng mo mmeleng gore ke kgone gore ke se ka nna ntse ke ema-ema mo tseleng.

Batho ba na le mebila e ba e ratang ka gore mebila eo go ya ka bona ba bona e ba fitlhisa ka bonako ko tirong tsa bone.

Dibese tse di tsamayang tsa maemo a kwa godimo, tse di tsamayang tsela tse di telele go monate go nna ka fa gare ga tsona ka gore o ikutlwa o le botlhokwa gabo le ka mo gare ga tsona, o tshwarega jaaka moeteledipele, o ikutlwa jaaka motho o o botlhokwa le kwa o yang ko teng o fitlha o ikutlwa o kare o amogelesega le ga e le gore o na le seopatlhogo ga o se utlwe ga o le mo beseng tseo. Mme bese tse di leng fo gae tsona di diretswe gore o seke wa natefela o fitlha ko o ya ko teng o tle o bowe.

Nako e ratileng thata, ke ratile nako e leng gore ke motshegare mo e leng gore batho ba botlhe ba teng, matlho a mantsi, batho ba tswile ba ile mabenkeleng. Ke yone nako e leng gore nna ke rata gore ke nka dirisiwa sepalama sa go ya toropong se se tshwanang le tekisi ka gore ka nako e o ke a bonwa le ga e le gore go ka diragala sengwe ka tekesi eo, go na le matlho a a boneng gore mang o tsene mo tekesi e feng ka nako mang.

Ke bona e le mothale wa dirori tse di tona tse di kgolo le wa terena ke ona o ke o bonang o le botlhofo ebile o bolokesegile thata ka gore o mongwe o go tsene bonweenwee le go tsenelela le go utswetsa dilo le go rata dilo tsa batho mo e leng gore motho a ka feta mo a re o go tshwarwa poo gore ga a go kgothose a go tseele diphatlho tse e leng tsa tiro ya gago.